A, a thi vhoni ndi tshi nga ḽa zwiḽiwa zwine zwo bikiwa fhethu hu re na tshika nga uri zwi vha zwi khou vhea mutakalo wanga hmm fhethu hu si ha vhuḓi, ndi nga guma ndi tshi kho u lwala kana ndi sa ḓi pfi zwavhuḓi murahu ndo ḽa hezwo zwiḽiwa. Na zwa uri hu re ha vha na tshikha, u wana iwe muṋe u tshi kho u ṋengwa, zwiliwa zwa hone u wana zwi tshi kho u ṋengisa. Nṱhanwe zwo dzheniwa nga mabuse, nga mavhudzi kana zwiṅwe zwithu zwine a si zwavhuḓi kha mutakalo wanga na kha nṋe nga uri tshiṅwe tshifhinga zwavhuḓi vhuḓi zwiḽiwa u thoma u zwi ḽa nga maṱo. Wa zwi vhona u a zwitakalela, u a zwi ḓivha na zwa uri musi u tshi zwi ḽa zwi ḓo ḓifha, zwino kharali hune ha bikelwa hone hu si havhuḓi na zwiḽiwa hezwo zwi amba zwa uri zwi nga si ḓifhe.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwine mubebi a tea u zwi dzhiela nṱha ndi uri ṅwana musi a tshi kho u ya haningei murunduni, u ḓo ṱuwa afho tshifhinga tshingafhanani tshikhala tshingafhanani. Na zwa uri zwithu zwine zwa itea hangei zwi nga si gume zwi khou vhea mutakalo wa ṅwana wavho khomboni naa. Na zwa uri hu ṱoḓea mini na mini u nga ṅwana a tshi kho u ṱuwa, u tea u ṱuwa o fara mini na musi a tshi yo vhuya hu tea u itiwa mini uri ṅwana a kone u dzi lugisela. A lugisele na ṅwana wawe musi a tshi vhuya na musi a tshi ṱuwa, ndi vhona hu zwezwo zwiṅwevho a thi tu ḓivhesesa nga hazwo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga uri mvelelo yashu i ri ita vhathu, hupfi zwa hashu zwi nnyita muthu. Nga uri mvelele yo thoma nga vho makhulukuku washu, u bva kale vha tshi zwi ita nga zwezwo, vha tshi zwi ita nga heneyo nḓila u bva fhasi. Vho makhulu washu, vho makhulukuku na vho khotsi vho fhira hanefho, zwino ndi vhona zwi zwa nṱha nga maanḓa uri u thonifhe mvelelo na zwine zwithu vha zwi itisa ngaho uri so ngo dzi wana iwe u kha vhukhakhi kana u tshi kho u ita vhukhakhi., ngauri u vhona u nga ri iwe u a ḓivha u fhirisisa havho vhathu vhane vho no fhira khazwo hezwo zwithu vho zwi ita u bva kale. Zwino ndi vhona uri u tea u thetshelesa vhahulwane, vhathu vhane vho fhira khazwo, vhathu vhane vha ya divhesesa khazwo na u ṱhonifha mvelelo na maitele a zwithu.

U ya nga kuvhonele kwanga nṋe ndi vhona uri ṅwana musi o bebiwa muṱani, ndi vhona zwi khwine a tshi ṋeiwa dzina nga makhulu nga uri ndi ene muthu muhulwane. Ndi vhona u nga madzina a bvaho kha vhomakhulu ndi one ane avha na thalutshedzo, zwi dzi nga ṅwana kha re o neiwa dzina ḽa uri Tshinakaho, ḽi vha ḽi kho u amba zwinwe zwithu u bva murahu u ya phanḓa. Ende zwi amba uri vhutshilo ha hoyu ṅwana hu ḓo vha vhutshilo ho nakaho, u ḓo aluwa na zwithu zwo nakaho. Ndi vhona uri vho makhulu ndi vhone vho no kona u fha ṅwana dzina ḽa vhuḓi ḽine ḽa vha na zwino ḽa vha kho u amba zwone zwi bvaho kulu nga heḽo dzina.

Nṋe zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa, tsha u thoma ndi muroho wa wo kodeliwaho, wo omiswaho, wa mukusule, wa muṋawa. Ndi funesa wone wo kodeliwa na vhuswa ha vhutete kana vhuswa ha mutuku, ndi zwiḽiwa zwanga zwa sialala. Tshiṅwe tshifhinga nda funeswa u ḽa na delele kana kha ṋama nda funesa mukoki, ndi zwiḽiwa zwanga zwa sialala zwine nda zwi funesa ndi tshi khou zwi ḽa na vhuswa ha ha mutuku kana ha mutete, ndi zwone zwine nda zwi funesa zwine zwa ndifhela zwine zwa nkhumbudza kale ha ndi tshi khou aluwa, vho makhulu wanga, hayani hu kha dzi vha na mulalo, ri tshi kha dzi aluwa zwavhuḓi ri vhana.

Nne zwiliwa zwa sialala u to u nga mukusule wa wa muṋawa, wo koḓeliwaho ndi tshithu tshine nda tshi funesa tshine nda tshi takalela ende ndi kona na u tshi bika zwavhudisa. Ndi tshi khou tshi bika na vhuswa ha vhutete hanga ndo to u vhu nyongelela, ndo dzhia tshifhinga tshanga kana vhuswa ha mutuku ndo thoma nda vhilisa mutuku wanga nda kona u vhu bika ndi tshi kho u bika nkhaṅwe na delele. Ndi kho u panga delele ḽanga na mutshaini wanga uri delele ḽi si suvhese, ndi zwine nda zwi takalela nda kona na u zwi bika, i nga nḓila ine na nṋe nda funa ngayo.

Ndi nga amba na khonani yanga nda musumbedzisa uri ndi khou zwi takalela u ḓa thaidzo ndi uri ndi nga si ḓe ndi so ngo ambara zwiambaro he ha pfi zwi ambariwe. Nda mu vhudza na zwa uri na vhathu vha u vhulunga ndi khou balelwa u vha wana nga hetsho tshifhinga thi koni na u humbela u khadzimiwa nga vhaṅwe nga uri mivhili a i lingani. Ndi nga to mu dzudza fhasi nda mu ṱalutshedzela nga nḓila ine na ene a ḓo vhona uri a thi kho u to u dzi itisa ndi kho u to u balelwa nga uri masheleni a ri dzuli ri nao ende ṅwenda a thi naho uri ndi kone u renga nga hetsho tshifhinga.

White wedding ndi ḓivha i mitshato ine muthu a ḓi wana o ambara rogo tshena na dzisutu dzedzi zwine vhathu vha vhatshena vha itisa ngazwo. Zwavhuḓi vhuḓi white wedding ndi mitshato heyi ine ya vha i kho u itiwa nga nḓila ine vhatshena vha zwi funesa ngazwo. Traditional wedding ndi ine ya ri vhuyedza kha mvelele dza hashu hune vha vha khou zwi itisa nga nḓila ine vho makhulukuku washu vhone vho zwi itisa hani musi vha tshi maliwa. U nga u ambara zwiambaro zwa traditional, u ḽa zwiḽiwa zwa traditional, u ita zwithu zwa traditional u nga u losha, u amba nga Tshivenḓa na matshinele a Tshivenḓa. Kha white wedding u vha u khou tshina nga nḓila ya tshikhuwa, u khou ḽa zwiḽiwa zwa tshikhuwa nga nḓila ya vhatshena. Traditional ndi nḓila ya vhavenḓa ine vha zwiitisa ngazwo musi vha tshi tshata.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa nga uri vhathu vhanzhi vha la nga maṱo, zwine vha vhona ndi zwine vha vha vha kho u zwitakalela. Zwi fhirisa musi zwi fana ṋamusi kha re nne ndi tshi shuma nga u bika, ndi tshi so ko u ambara zwithu zwiṅwevho ndi tshi dzula ndo tswuka, hune nda bikela hone hu tshi dzula ho tswuka. Vhathu vha nga si zwi takalelezwiḽiwa zwanga nga uri hune nda shumela hone ho tswuka na muthu mubiki ndo tswuka. Hu tea uri tshifhinga tshoṱhe ndi dzule ndo kuna ndi tshi dzi funa u vhonisa vhathu vhanga uri ndi a dzi funa zwa amba zwa uri ndi funa na zwiḽiwa zwanga. Ndi zwa ndeme uri u dzi fune u vhe na vhuḓifari ha vhuḓi ngauri vhathu vha kone u u takalela, vha kone u takalela na bindu ḽau, vha kone u renga na zwine wa rengisa.

Rine ri tshi aluwa, ro aluwa ri vhathu vhane vha dzhena gereke, u bva Sunday School ri tshi khou dzi aluwa ngayo. Zwino tshifhinga tshoṱhe musi hu na mushumo hayani kana tshiṅwe tshithu ri thoma nga thabelo, u vhe tshiṅwe na tshiṅwe thabeloni nga uri ri a kholwa uri Mudzimu ndi ene o ri sikaho, ndi ene a no ri lamulela tshifhinga tshoṱhe. Ndi ene khotsi ashu wa ṱaḓulu, zwino ndi vhona zwi zwa ndeme u thoma tshiṅwe na tshiṅwe nga thabelo nga uri Mudzimu ndi ene o sikaho tshiṅwe na tshiṅwe u nga na vha fhasi vhashu vho dzi sikwa nga ene Mudzimu.